Swilo leswi tibangi ti fanele ku swi tekela enhlokweni loko ti endla xiboho xa mpimo wa xikweleti xa mukomberi lontshwa wa khadi ra xikweleti ku laveka leswaku va lavisisa hinkwaswo swirho swa yena leswaku swi tshamisekile naswona leswaku u tirha kahle xana ke xikan'we na leswaku u hola mali ni nakona langute ntsengo wa mali leyi a lavaka yona va kota ku vona eka muholo wa yena leswaku impela wu ta swi kota ku hakela mali leyi a lavaka ku yi kombela ebangi hi swona lexi va tibangi va faneleke ku swi tekela enhlokweni nakona va swi lavisisa hikuva va nga teka mali va nyika munhu wo ka a nga tirhi ndhawu va nga hetelela na vona va ti hoxile eka swiphiqo swo karhi.

Swivutiso leswi ndzi nga swi tsandzekisaka ndzi nga swi vutisaka mutsundzuxi ndzi nga si teka xiboho i ku va xana loko ndzi hetile swi ku hakela swikweleti swa mina ndza ha koteka ku teka mali yin'wana naswona ya le henhla kumbe njhani xin'wanyana xivutiso lexi ndzi nga xi vutisaka i ku va loko mali leyi ndzi yi tekile ndzi hakela nkarhi wo fikela kwini xikan'we ni leswaku ndzi ya heta rimi naswona xivutiso xin'wana lexi ndzi nga xi vutisaka i ku va loko ndzi hakela mali leyi ku fanele ndzi hakela hi mali muni naswona ndzi vutisa leswaku hi mina ndzi ti hakelelaka kumbe vona vo ti tekela ekhadini ra mina loko ku nghena mali.

Xivangelo xa ku va munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo i ku va a vona leswaku loko ebangi a va vutisa swivutiso leswaku va nga n'wi nyika mali muni va va va n'wi vulele nhlayo ya le henhla swinene hikuva na vona va va va ri karhi va va endla bindzu hi yena va va va swi vonile leswaku ku nghena mali muni eka khadi ra yena naswona eka ntirho lowu a wu endlaka kumbe ka tindlela leti a ti endlaka ku va a endla mali ku hoxiwa mali muni hikokwalaho munhu a vona onge swinene ku va a endla mali yo tlula mpimo kambe a nga swi tivi leswaku emakumu ka siku u ta tisola hi swona hikokwalaho munhu a endla xikombelo xa mali yo tlula mpimo.

Hi ku tiva ka mina ku xaviselana ka Forex i ku va vanhu va ri busy va ri na ti-app to karhi etifonini va cincanacincana ha tona va xavisa kumbe va xava golidi platinum na diamon-i eka matiko ya le handle tirhisa ma USSD na ma USI na ma RZE hi xona lexi ndzi tivaka swona ni vutivi bya mina mayelana na ku xaviselana ka Forex kambe ku xaviselana ka Forex swi tisa mali swinene loko u swi kota naswona loko u tiyimisela hi swilo leswi u swi lavaka u endla swona ku tiyimisela.

Ku hundzuka eka tirhandi ta Afrika-Dzonga eka mali ya ku ya eka mali ya Zanzibar swi tirha hi ndlela leyi loko u ri laha South Africa u nge swi koti ku tirhisa mali ya le Zanzibar ku laveka leswaku u yi hundzula swi fana na swona loko u ya eZanzibar swi lava leswaku hundzula mali ya laha Afrika-Dzonga yi va ya le Zanzibar leswaku u ta kota ku tirhisa yona loko u ri kwalomu u kota ku xavaxava ha yona hikuva i mali leyi va tirhisaka yona eka tiko ra .

Mimpimo ya ku cincana ya va khumba vafambi vamabindzu lava tirhisanaka mali ya matiko hi ndlela leyi loko va endlile u kuma leswaku va va va yile ku ya xava swilo swo karhi ematikweni ya le handle loko va fika va kuma leswaku tirhandi ta vona ti tlakukile a va ha swi koti ku vuya naswona leswi hinkwaswo a va lave ku vuya naswona va boheka ku xava swilo ka hi ntsengo lowu va nga wu va nga khoma wona leswaku va kota ku kota na ku vuya emakaya naswona a va ha koti ku profit-a eka bindzu ra vona hikuva ntsengo lowu a va tiyimisele ku ya va ya wu kuma a va wu kumanga hi swona leswi swi endlaka leswaku va khumbeka hi ndlela leyi kalaka yi nga ri yinene mabindzu ya wona ya vona ma fa.

Magoza lama katsekaka eku pfuleni ka akhawunti ya le bangi i ku va loko u ya pfula akhawunti ya le bangi swi laveka u va u ri na malembe ya le henhla lawa pfumelelaka ku pfula akhawunti leyi naswona swi laveka leswaku u ya u swi tiva leswaku eka akhawunti leyi u lavaka ku yi pfula u lava ku tirhisa eka yina xikan'we na timali ta wena leti nghenaka u faneleke u ti tiva leswaku ti nghena hi ndlela yihi hikokwalaho i magoza lama u faneleke u wa tiva xin'wanyana lexi u faneleke u swi fikelela swilaveko swa vona i ku va u fanele u famba u ri na swimalananyana xo karhi lexi u nga kotaka ku faka eka akhawunti ya wena leswaku va kota ku yi ekithivheyita ku kota ku va yi sungula ku tirha yi famba hi ndlela ya kahle hi swona leswi lavekaka.

Xivangelo xo va makhadi ya xikweleti ma hakeriwa lembe na lembe, i ku va i swa nkoka leswaku makhadi ya xikweleti ma tshama ma basisiwile leswaku loko ku tshuka ku humelela khombo ro karhi ro lava leswaku u va na mali, u kota ku va u ri na xo rilela eka xona. Ku nga vi na swikweleti lero u tsandzeka no lunghisa swilo swa wena leswi nga ta va swi lava ku lunghisiwa hi wena eka nkarhi wolowo. I swa nkoka leswaku u tshama wu basile etibukwini ta wena leswaku na loko ko tshika ku humelela swin'wana, u nga fambi u xanisa vanhu u kombela ku pfuniwa hikokwalaho ko va wena u va u nga basanga etibukwini ta wena. Hikokwalaho i swa nkoka leswaku u tshama u hakela makhadi ya wena ya xikweleti lembe na lembe.

Wa hakela mali ya lembe loko khadi ra wena hambiloko khadi ra wena u nga ha ri tirhisi, kumbe ri nga pfariwanga. Hikuva hambiloko ri nga pfariwanga ri kombisa swona leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana u nga ri tirhisa loko u swi lava. Hikokwalaho swi laveka u hakela mali yo karhi ya nhlawulo leswaku khadi ya wena yi tshama yi ri ku tirheni, yi tshama yi tivakala leswaku yi na n'winyi, naswona nkarhi wun'wana na wun'wana loko n'winyi wa yona a lava ku yi tirhisa u ta swi kota. Kambe mali ya kona ya lembe na lembe leyi ku hakela ka yona, a hi mali yo tala ngopfu. U hakela mali yitsongo ntsena leswaku u kota ku khoma khadi ra wena ri kota ku tshama ri ri ku tirheni.

Mali ya lembe na lembe a yi tlheriseriwi hikuva loko u sayina u u sayinile u swi tiva leswaku u lava u endla yini. Hikokwalaho loko wena wo lava ku khansela, ku pfariwa khadi ntsena ku hava mali leyi u nga ta yi kuma.

Mali leyi hakeriwaka lembe na lembe ya hambana hi ku hi ku ya hi muxaka wa khadi ra xikweleti. Hikuva khadi makhadi ya swikweleti a ma fani, naswona na mali leyi ma ku nyikaka yona a ma fani. Hikokwalaho na mali leyi u faneleke ku yi hakela a swi fani.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leri hakeriwaka mali ya lembe na lembe i ku va, loko u ri na nghozi kumbe khombo ro karhi leri u va ka u hlangane na rona wa swi kota ku va u tsutsumela ebangi u ya khipa mali kumbe u ya teka mali ya wena, hikuva u va u hakela lembe na lembe. Hikokwalaho mimpfuno ya makhadi lowu i wukulu swinene, a wu pfumali nchumu hikuva wa swi tiva leswaku nkarhi un'wana na un'wana u ta pfuneka kwihi loko u tshuka u humelela hi khombo ro karhi. Hikokwalaho ku va na khadi u ra xikweleti leri u ri hakelaka lembe na lembe swa pfuna swinene, nakona eku pfuneni ka swona swi ku pfuna leswaku u hanya vutomi lebyinene.

Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka loko ndzi fika ebangi ku tiyisisa leswaku ndza ma twisisa kahle matirhelo ya akhawunti ya muxaka lowu. I ku va ndzi rhanga ndzi vutisa leswaku xana overdraft leyi va vulavuriwaka hi yona i yini? Naswona overdraft leyi va va vulavulaka ha yona yi tirhisa ku yini? Ndzi tiva vuxokoxoko hinkwabyo bya akhawunti leyi. Ndzi nga vutisa na swivutiso leswaku mbuyelo wa kona hi wihi? Naswona mina eka leswi faneleke ndzi swi endla, hi swihi leswaku mbuyelo lowu ndzi tirhela hinkwaswo swi va swona? Hi byona vuxokoxoko lebyi ndzi nga vutisaka ha byona, i swivutiso leswi ndzi nga va vutisaka swona.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku kokwana, xo sungula ku va khadi ya wena ya mudende yi kota ku tirha swi laveka leswaku u rhanga u faka ximalana leswaku yi kota ku khoma a bangi ra wena. Mali leyi i ya nkoka loko u pfula akhawunti yo hola mudende. Naswona yi tirha ku va yi ku endla leswaku mali ya wena yi tshamiseka hinkwaswo swi famba kahle. Leswaku na wena u ta kota ku va u nghenelela eka yona akhawunti leyi, u kota ku tiva leswaku mali ya wena yi hlayisekile. Hikokwalaho ndzi swa laveka leswaku u fanerile ku humesa mali yo pfula khadi leri. Mali leyi i ya wena ku hava un'wana a nga n'wi tekela.

akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka, i ku va loko bangi leyo u lo yi tsakela u nga khetelangi hi munhu, wa swi kota ku va u endla leswaku u faka mali ya wena u ti tshembile naswona u tsakile hikuva u swi tiva leswaku i akhawunti leyi u nga lo ti pfulela yona, u nga lo ti tsakela ka yona. Hikokwalaho i swa nkoka ku va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka. Bangi yin'wana na yin'wana yi ta na swilo swa yona, yi ta na swileriso swa yona. Hikokwalaho loko u nga yi tsakelaka bangi yo karhi, u nge swi koti ku landzelela swileriso swa yona hikuva u va u nga lo yi tsakel. Kambe loko u va u lo yi tsakela, u ta swi kota ku landzelela swileriso swa yona.

Endzhaku ka loko munhu a pfurile khadi ra bangi yo karhi, tindlela leti a nga ti tirhisaka ku kambisisa bangi ya yena hi le ka selulafoni. Eka minkarhi ya sweswi ku na leswi vitiwaka cellphone banking, hikokwalaho munhu a nga langutisa, a kambisisa akhawunti ya yena eka selulafoni ya yena. A nga swi kota no xava airtime eka akhawunti ya yena hi selulafoni, wa swi kota ku fakela un'wana mali hi selulafoni ya yena, a swi boheki leswaku a ya ebangi. Hikokwalaho a nga tirhisa yona ku lavisisa kumbe ku kambisisa akhawunti ya yena. A nga xava na gezi eka yona. Swi tele swilo leswi a nga swi endlaka hi cellphone banking.

Munhu wo kala a nga lavi ku pfula akhawunti ya le bangi, ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku i swa nkoka ku va munhu a va na akhawunti ya yena ya le bangi. Leswaku a kota ku faka mali ya yena nkarhi un'wana na un'wana, a ta kota ku ti endlela swa yena ekhadini ya yena. Hikokwalaho i swa nkoka ku va a ri na akhawunti ya yena ya le bangi. I swa nkoka ku va munhu a va na akhawunti hikuva loko u tshika u ri ekule u lava ku pfuneka hi swa timali, loko munhu o lava ku ku pfuna, i swa nkoka ku va a ku pfuna eka akhawunti ya wena. Hikuva loko wo kombela vanhu van'wana, van'wana va nga ku rhoba va ku dyela timali ta wena, naswona u nge koti ku endla nchumu hikuva a hi khadi ra wena.